Ke kopa o tsamaye o botse ntate oo hore na o na le mangolo a bontshang hore o na le tokelo ya ho tsamaisa sekolo sena. Kapa o ye di-ofising tsa masepala tse haufi le wena. Ba na le lenaneo la dikolo tsohle tsa lebollo tse ngodisitsweng.

Ke tla sebedisa moriana o bitswang lebohlollo. Moriana ona o thusa haholo bakeng sa batho ba sibueng.

Meriana ya setho e hantle haholo, haholoholo ha o ka kopana le motho ya e tsebang. Ya tsebang hore malwetse a feng a phekolwa ka meriana e feng. E hantle le ho feta meriana ena ya sekgowa, hobane o o fumana o sa tswa mobung hantle. O sa o kopanya o sa kopanywa le dintho tse ding tse re sa di tsebeng.

Ke e ke bone batsofe tjhelete ena e ba e tholang ya pension ba thusa ho hodisa ditloholo tsa bona. Ntho eo ha se ntho e hantle haholo, hobane tjhelete eo e tlameha ho hlokomela bona feela. Mme hangata ha e lekane ditlhoko tsa bona, hobane dijo le dintho tse ding theko ya teng e se e phahame haholo matsatsing ana. Ha e ne e le ho ya ka nna ke ne ke tla nyolosa tjhelete eo hore e kgone hore e lekane hobane batsofe ba bang ke bona ba fepang malapa a bona.

Ho na le di-aha-mmele tse ngata tse tshwanang le diminerale, divithamine, calcium-o, magnesium-o, pottasium-o jwalo jwalo. Di-aha-mmele tsena hangata di fumanwa dijong tse tshwanang le meroho hammoho le ditholwana. Empa o tlamehile ho qoba ho ja dijo tse tshwanang tse nang le tswekere e ngata jwalo ka dinomaphodi tsena tse nang le tswekere e ngata, dipompong le dintho tse jwalo jwalo.

Motswalle ke utlwisisa mathata le le dintho tse o tshwenyang maikutlong. Mme tsebe ya ka e dula e le lethwetwhe ho o mamela. Ke mpa ke ne ke rata ho hlahisa hore, nna le wena re ke re ye tleliniking mane o ke o kopane le batho ba tsebang ditaba tsena tsa mahloko a kelello le dintho tsena tse o tshwenyang. Mohlomong ba ka o thusa ha batsi ho feta nna.

Ho na le dithibela pelehi tse ngatanyana. Mme ke tsatsing lena ke tla le bolella ka sena se re se bitsang sepeiti, le dipidisi, le implant ena e kenywang ka tlasa letlalo. Dintho tsena di thibela pelehi mme o tlamehile o ye tleleniking kgwedi e nngwe le e nngwe tse tharo, empa dintho tse tshwanang le implant tsona di ka dula mmeleng for dilemo tse tharo kaofela. Mme e tla o tshireletsa ditabeng tsena tsa ho ima for nako e telele. Empa nna ntho e ke e ratang haholo ke hore ba batjha le ke le qobe hohang ho kena ditabeng tsa thobalano pele ho nako.

Ke kopa o nwe meriana ya hao hantle jwalo ka ditaelo tsa ngata, hobane jwale ha o sa etse jwalo, o ntso o tlodisa jwalo ka ha o ntso tlodisa tje. Mmele wa hao o tlo fokola mme le masole a mmele a tlo ya fatshe. Hape o be o qetelletse o kutse o robetse betheng o sa kgone ho tsoha. O je dijo tse nang le kotlo hore o kgone ho phahama masole a hao a mmele a a phahame hape, hobane moriana ona oo o nkang ha o ntso tlodisa jwalo o tlodisa e tla re mohlang o batlang ho kgutlela ho ona hape o tla be o sa sebetse.

Seterese ho bo ntate se bakwa ke tlhokeho e kanakana ya ho ya mosebetsi, hobane jwale bo ntate ha ba kgone ho otla malapa a bona hobane ha ba na tjhelete. Mme ntho eo ha ntate e se ena ya fepang lelapa la hae, ha e mo dule hantle maikutlong. Ene ha ngata bo ntate ha ho na batho bo kgonang hore ba ntshe maikutlo ho bona.

Batjheng ba sokang ba nyala kapa ho nyalwa ho no ho qojwa thobalano ho fihlela ba kena lenyalong. Ona e ne le mokgwa o hantle wa ho qoba pelehi, wa ho qoba pelehi le ho qoba ho ima. Empa bathong ba seng ba nyetswe ba nang le malapa, ho thwe thobalano e ne e etsuwa hantle kamora hoba mme a ye kgweding. Ho thwe dinakong tsena matsatsing ao ka mora hoba o ye kgweding mmele wa ha o so ka o itokisetsa hore o ka ima.

Dithibela pelei tsena tse sebediswang matsatsing ana di na le di-hormone, mme ka nako tse ding basadi ba bang dintho tsena ha di ba tshware hantle. Ho ka ba bohlokwa hore ha o sebedisa haholoholo tsena tse peituwang o ke o di fetole, o qale ho sebedisa dipidisi hobane batho ba bang di ba tshwara di ba tshwara beterenyana. Kapa o sebedise di-condom, e leng tsona dikgohlopo kapa o hle o qobe thobalano.

Honana hwa kgomo e fatshe e bileng molaong e entse hore tshebediso ya teng e phahame, mme batho ba qala ho e sebedisa hampe. Ke dumela hore le lenaneho lena le le ntse le le nyoloha le bana ba seng ba sebedisa dithethefatse e qadile hona moo kgomong ya fatshe. Ke nahana pele ha e ne ntse e se molaong ho no ho batla ho le beterenyana.

Mafu a mang haholoholo mafu ana a tshwaetsanang ka baka la thobalano, e leng di-STIs a etsa batho ba be le dihlong haholo ho ya ditliliniking. Ba tshaba ho ahlolwa ke manese le bona dingaka. Empa ke nahana hore ke maphelo a bona. Ho tswa ho wena hore o batla ho fola jwang hobane ha o sa etse jwalo o tlo qetelletse o tshwaeditse batho ba bang ba ba se nang molato. Ho molemo hore o itlhahise tleleniking kapa ngakeng hore o kgone ho fola, ke molemong wa hao le molemong wa batho ba bang.

Batswadi ba tlamehile hore ba hlokomele hore sekolo se ba isang bana ba bana ba bona ho sona sena sa thabeng, hore se ngodisitswe hantle masepaleng wa sebaka. Hape le hore moo mo ba isang bana ba bona teng ho hlwekile le tsona di dintho tse sebediswang hona hona moo, ke tse hlwekileng, tse kekeng tsa etsa hore ba fumane ditshwaetso hona moo thabeng tse tla etsang hore ba qetelletse ba hlokahetse. Nka boela ka eletsa batswadi hape hore ho molemo hore ngwana hao o mo ise ngakeng moo a tla e etsetswa yona bo bonna boo ba hae hona ngakeng kwanana mo ho nang le le dintho tse hantle tse hlwekileng hore ba se ke ba fumana mafu ana a ba a ba fumanang ha ba ile thabeng a qetelletseng ba hlokahetse ka ona.

Nkare eya lebollo la sepetlele, le se le nkile sebaka sa lebollo la setso. Hobane batho ba bangata ba fallela metseng ya ditoropo mo ho senang mabollo ana a thabeng. Mme ba kgetha ho lo bollela sepetlele mo ba tswang ka letsatsi le le leng feela ba qetile ho bolla mme ba kgutlela hae. Hona le ho lo dula thabeng dibeke-beke

Bohloko ba TB bo ka tshwaetswana ha motho a nang le yona a hohlola mme batho ba dutseng pela hae ho ka kgonahala hore bae ba tshwarwa ke lefu leo la TB. Empa ha motho ya jwalo a nka meriana ya hae ho ya ka ditaelo tsa ngaka lefu leo ha le kgone ho tshwaetsa batho ba bang, mme ha o itlhokometse hantle, o dule ntlong e nang le le difesetere, o tlamehile o dule o di butse hore moya o kgone ho tsamaya hantle ka tlung ka moo hore lefu leo le se ke la tshwaetsa batho ba bang. Ke ithutile dintho tseo tse ngata.